Umshwalense wemoto ubaluleke kakhulu ngoba uyakwazi ukukulungisela imoto yakho uma imoshekile. Uyakwazi ukukutholela imoto yakho uma intshontshiwe, uma ingatholakali uyakwazi ukukunikeza enye imoto. Umshwalense uyindlela elula yokonga imali.

Ngingenza into ezongenza ngingazicabangi kakhulu izinkinga, kanye nezinselela engibhekene nazo. Into efana nokuphuma ngiyoshayiwa umoya noma ngiyovakashela abangani.

Ngingameluleka ngokuthi akhethe ibhange elingeke limkhokhise kakhulu izindleko zokuphela kwenyanga. Aphinde akhethe ibhange elinomshwalense wempilo.

Ngingashintsha inqubomgomo yami yakudala ngikhethe inqubomgomo ebizayo ngoba ikhokha kangcono uma uvelelwe inkinga. Ingandisa nesibalo sabantu kumshwalense wami ngoba bazobe sebase mpilweni yami ngokuphelele.

Ngifunde ukuthi uma ulinda ungaphuthumi ukhona ukuhlela izinto ngendlela okuyiyo.

Mina ngicabanga ukuthi kufanele uwagweme ngoba uma sekuyisikhathi sokukhokha le mali oyisebenzisile, kuba nzima ngoba inani laleyo mali lisuke seliphezulu kakhulu kunakuqala.

Ngingamutshela ukuthi abeke phansi ucingo, bese ashayele ibhange alibikele ukuthi kukhona umuntu ofuna iphini yakhe.

Kukhona itayela, phecelezi title deed. Le ichaza ngokusobala ukuthi le ndawo ohlala kuyo ngeyakho ngokuphelele. Bese kuba khona i-lease agreement, phecelezi isivumelwano sokuqashisa. Le ichaza ukuthi lapha uhlala khona uvumelene nomqashisi ukuthi uqashe.

Kudingeka ikhophi eqinisekisiwe kamazisi, ubufakazi bomhlali, ubufakazi bokukhokhelwa. Uma ubuya ezweni langaphandle kweNingizimu Africa, kudingeka iphasipoti eqinisekisiwe.

Isikhathi sokulinda sigwema izenzo ezifana nokujoyina ipholisi emva kokuthi ikhokhe bese uyayeka ukuyikhokhela.

Leyo mali ngingayisebenzisela ukuqala ibhizinisi elikhulu elizofaka imali eningi ukuze kube lula ukukhokhela lesi sikweletu.

Kumboni yezomshwalense kuyinto ejwayelekile ukuthi kube nesikhathi sokulinda.

Izinkokhelo ezifana nokuthenga ukudla, ukuphuma uyoshaywa umoya zibalulekile. Kufanele ukwazi ukusebenzisa imali, uphinde ukwazi nokuyonga. Lokho kusho ukuthi kumele ube ne-akhawunti yokonga kanye neyama-savings.

Ngingangena kuphothali yami ye-UIF, ku-inthanethi ngibheke ukuthi izinyanga ezidlule ikhokhelwe i-UIF yami.

Okokuqala, kufanele babeke umuntu ozophatha i-akhawunti. Okwesibili, kufanele babeke usuku abazokhipha ngalo imali ku-akhawunti. Okwesithathu, kufanele babikelane uma kukhona odinga imali ngokushesha. Kufanele babeke imithetho eqinile mayelana nemali yabo.

Umuntu ufaneleka ukuthola imali ye-UIF, uma aphelelwe umsebenzi, uma ayeke umsebenzi ngenxa yokuguga, noma uma umuntu adilizwe emsebenzini ngenxa yezinkinga zemali zenkampani ayisebenzelayo.

Ngingabuza ukuthi ngingayonga kanjani imali ukuze ngikwazi ukubhadala isibhedlela esikhethekile uma ngehlakalelwe isehlakalo esifana nokulimala. Ingabe usizo lwezempilo likhokhela izindleko zesibhedlela kuphela? Ngingathanda ukwazi ukuthi imali engakanani ekhokhwa usizo lwezempilo uma ulimele?

Ngingafaka izici ezifana nokuthi abahlali baseNingizimu Afrika bathole amanani aphansi uma babhalisele umshwalense ngesikhathi sikaZibandlela. Ngingasebenzisa ubuchwepheshe be-AI ukwenzela ukuthi umuntu ofuna ukubuza umbuzo awubuze noma ngasiphi isikhathi. Ngingaqasha abantu abazolihamba bangena umuzi nomuzi bacela abantu ukuthi bajoyine umkhiqizo wami womshwalense.